Ha ntse ke hola ke ye ke shebelle mananeo a television mo e leng horeng batho bashata, batho ba amohelwa metseng. Mme le nna ka nako e nngwe ke ye ke kgalle hore ha ke hola mohlomong ke nyalwe. Mohlomong ke kopane le motho eo ke mo ratang mme dintho di ntsamaela hantle. Jwale ke nna enwa kajeno, ke a nyalwa. Ke a amohelwa lelapeng le letjha mme nku ke a e hlabelwa e e bontshang hore le yona e yang amohela lelapeng le letjha. Kannete ke thabile, ka nnete ke motlotlo ka nna. Ebile ka nnete ke ikemiseditse ka ditsela tsohle hore ke behe lelapeng lenonong mme ke a rata ho bitswa Mmatiisetso. Mme ke tlo tisetsa ntho e nngwe le e nngwe e tla beng e etsahala lenyalong la ka. Ka ha ke tla be ke kgethuwe hore ke be e mong wa batho ba lelapa lenono. Jwale ka bonyenyane feela, nka re ke thabile. Mme ke ikemiseditse ho ba lelapa la ka le ntjha. Ke ithute lelapa la ka le ntjha ho tswela pele.

Jwale nka re ntho eo ke sa tlo e rata ko re mohlomong motho o tla be a fuwe karolo ya motse o moholo ho feta wa ka. Ha e le hore re tlameha ho arola, kapa ntho ekareng ke a e rata kore ho na le kgotso. Mme ho tlo etsuwa hore motho e mong le mong a fuwe karolo ya hae ya naha ka tsela eo a tlamehang ho e amohela ka teng, kapa ka tsela eo a tla e fuwang ka teng.

Nka re bohlokwa ba lebollo ke ho etsa hore moshanyana e be monna. Ha ho so tswa lebollong, batho ba ka heno kapa batho ba fapaneng moo dulang teng. Ba o hlompha, ba o kobela hlooho kapa wena o ba o kobela hlooho. Jwale nkare ho bohlokwa ho bolla hobane ha o le lebollong o ithuta ho ba monna, ha o le lebollong o ithuta dintho tseo tlamehileng ho di etsa. Ha o le monna o ithuta bohlokwa ba hore o tlamehile o hlomphe, o mamele, o sebetsane le batho jwang. Jwale nkare batho ba tswang lebollong ba hlompha, eya ba hlompha. Ke na le mehlala e mengata e nka fanang ka yona le batho ba bangata ba tswang lebollong. Mme ke nahana hore lebollo ke la bohlokwa. Mme le bona ba lokela hore ba hlomphehe hobane hang-hang ha ba qeta feela ho tswa, ba qeta ho hlaka letsoku. Ha re sa tla hlola re banka e le bashanyana, se re tlo banka e le banna ba malapa kapa e le bana ba seng ba hodile ba tlamehang ho hola ka kelellong.